I-mobile wallet ibuye yaziwe nge-digital nofana i-ewallet, yi-wallet esebenzisa itheknoloji nofana i-internet ukuze ubeke imininingwana yakho yezinto ezifana namakarada wemali nofana amakarada wokukolodisa. Koke lokhu ukubeka ngomaliledinini wakho begodu lomhlobo we-wallet usuke uphephe khulu ukudlula i-wallet yesidala.

Nakutholakale bona umuntu akabhadeli itjhorense qobe nyaka, itjhorense leyo isuka imuphe amalanga amatjhumi nahlanu ukuya kwumalanga amatjhumi amathathu ukuze abhadele imali leyo nakwenzekako bonyana umuntu akabhadeli lokhu kutjho bona itjhorense leyo izolo kuvalwa begodu umuntu loyo akakazokwazi ukuthola iimali efunekako ngaleso sikhathi abazabe asele ezifuna.

Isibindi sokuvula i-akhawundi yebulugelo nge-internet nginaso engikuthembileko kukobana ngizokwenza isiqinisekiso sokobana ibulungelo leli engizama ukuvula i-akhawundi kiso lisemthethweni. Okhunye kukwenza iphini eliqinileko nofana ebudisi ukuze umuntu omunye angakwazi ukuyiqagela. Okhunye engakwenza kukobana ngihlole i-akhawundi yami mihla namalanga ukuze ngikwazi ukutjheja okusolisako ekwenzekako nofana ekungenzeka ngakile akhawundi yami.

Okuthlogekako lokha umuntu nakabafuna ukufaka isibawo seemalimbeleko yesikhathi eside, ngumazisi wakho weSewula Afrika, bufakazi bokuhlala la eSewula Afrika, nobufakazi bomrholo wakho begodu nestatimende sebulungelo lakho olisebenzisako kanengi kufuneka isitatimende esithathwa iinyanga ezintathu ukuya eenyangeni ezisithandathu.

Itjhorense sivumelwano semali lapho omunye aqinisekisa omunye bonyana uzomuvikela nofana uzomupha imali nakungenzeka bonyana ehlakalelwe sisehlakalo esithileko kodwana omunye lo ekufuze avikelwe ubhadela lo ozomvikela imali qobe yinyanga. Imali le, ngelimi lesiyeni ibizwa bonyana yi-premium.

Ukuze omunye abalekele imikhwenende ebakhona ngaphakathi kweentokfela kufanele atjheje ukuthembeka kwestokfela leso begodu aqinisekise bonyana leso stokfela azabe afuna ukusingenela singaphasi kwe ekuyi-National Stokfel Associaion of South Africa. Begodu atjheje bonyana bamthembisa iimali lezi ezingasiliqiniso nofana ezibabudisi bonyana ungazikholwa.

Ubuhle bokutjala imali emkhakheni wezokwakha kukobana indlu yakho ozabe uyithengile inani lakhona liyakhuphuka ngokuya kweminyaka kunento ebizwa bonyana yi-tax benefit ekutjho bonyana uzokuzuza begodu nemali ozabe uyibhadela nge-tax izabe iyincani ukudlula abanye. Okhunye kukobana kuhlala kunemali engenako qobe yinyanga begodu okhunye kukobana unelawulo elipheleleko nawuza endlini nofana eendlini ozithengileko zakho.

Amabanga angenza bona isibawo semalimbeleko sakho singaphasiswa kungaba kukobanyana ubawe imali enengi khulu ukudlula ngendlela orhola ngakho, kubakhona kweenkolodo osesenazo, kurhola imali encancani nofana nokuba nomsebenzi ongathembekiko nofana ongasiebujameni obuhle, zimbawo ezinengi zokukolodisa njalo njalo.

Iinzuzo zokusebenza imali kumaliledinini kukobana imali akusatlhogeki bonyana uyiphatha ngesandla, uyazi bonyana imali ikhona kumaliledininakho begodu inzuzo enye kukobana nawutlhoga ukuthenga into, into yakhona mhlamunye ikude uyakwazi bonyana uyithengele ngomaliledinini ize kuwe.

Imihlobo yetjhorensi esiza abantu iyahlukana. Kunetjhorensi esiza umuntu lokha nakabhujelweko, kubuye kube netjhorensi esiza umuntu lokha ikoloyi yakhe nayonakeleko, kubuye kube netjhorensi esiza umuntu lokha indlu yakhe nayonakeleko. Itjhorensi ngokufitjhani, isiza umutu otlhoga isizo mayelana nesigemegeme esithileko.

Engayelelisa ngakho abantu nabathatha nofana nabafaka iimbawo zeentjhorensi yepilo khulukhulu kukobana bazi bonyana kufanele babhadele ukudlula iinyanga ezisithandathu ukuze bangathoma ukufaka iimbawo zeemali.

Lokhu kungakuphazamisa nangabe ufisa nofana ukhanuka ukuvakatjhela ilizwe langaphetjheya ngombana ungasuka enarheni yekhenu nofana yekhethu le eSewula Afrika ubeke imali ethileko bonyana uzoyisebenzisa nawufika elizweni langaphetjheya, nawufika lapho ngebanga lokutjhuguluka kweranda uthole bonyana imali le ayisaneli begodu yincani okwenza bonyana ungahlombe ubhalelwe kubuya nofana ubhalelwe kukwenza izinto zoke lezi ebewuthi uzozenza.

Abantu be-intjhorensi yepilo bafuna umazisi ukwenza isiqinisekiso sokobana ungewangeSewula Afrika begodu bazama ukwenza isiqinisekiso sokobana angeze wenza ubutsotsi.

Ukuba mkhulu kwakhe kuba nomthelela omkhulu ngombana nakamkhudlwana nje usuka abe neenkinga ezinengi eziphathelene namaphilo nofana ukugula lokho kuzokwenza bonyana abhadele imali enengana ukuze nakagulako bakwazi ukumnakekela.

Izinto ungafundisa ngazo umuntu ngemali yekhambo kukobana enze isiqinisekiso sokobana uphatha imali eyaneleko angaphathi imali eyanela patsi imali yakhona idlulele begodu angathengi izinto ezingana ezinganatlha nofana ezinganamberego endleleni angakafiki la ayakhona.

Kanengi into ebayikinga nofana etjhijila abantu nakuza ku-APP yebhanga kufunjathwako kukobana abantu abakhulu abakwazi ukuyisebenzisa kubanzima ukuyisebenzisa ngakesinye isikhathi basuke bakhohlwe i-PIN yabo nofana inomboro efihlwako yokungena kufunjathwako I mean ku-APP kafunjathwako.

Izinto ekufanele umnakwenu aziqale kukobana aqale bona abantu kuhle kuhle bafuna ukuba seduze nani angaqala la kuseduze khona neenkolo, amadorobha lapho abantu bazokukghona ukusebenzela ngobuduze khona nofana base abentwana babo eenkolweni ngobuduze.

Ngokubona kwami imali urhulumende ayipha abantu abangasebenziko ingavalwa ngombana isuke yaba lisizo khulu ebantwini beSewula Afrika njengoba imisebenzi esikhathini sanje ingasekho, ukuvalwa kwayo kuzokwenza bonyana abantu badose emhlweni ukudlula.

Imiraro efana nale ingararululwa lula khulu ngombana kunobufakazi nge-APP nge-apini yakhe le ebekabhadela ngayo iyunivesithi lapho kunama-transaction ngelimi lesiyeni atjhoko bonyana ubhadele nofana akabhadali.

Iimbhanga zikhuthaza ama-customer wazo bonyana akhiyele ama-APP wabo kibofunjathwako ukuze kubalekelwe iindaba zokuthi abantu bebe imali eembhangeni zabo ngaphandle kwabo bazi.

Indlela engiyithandako yokuthumela omunye umuntu imali ngeyokuthi ngisebenzise umaliledinini wami ukuyithumela nge-APP yebhanga lokhu kungombana kubalula begodu kumsinyana kunokuthi ngoyikhipha bunqopha ebhangeni.

Kubaluleke khulu ngombana lokhu kuzokwenza bonyana ukghone ukufika elizweni lelo begodu ube nemali eseleko begodu neyaneleko yokubula nanoma ufika elizweni elingaphetjheya ukghone ukuba nendawo yokudla yokulala begodu ukwazi nokwenza ezinye zezenziwa ngaphetjheya.

Into engibona bonyana idla imali khulu nawunekhambo yimali yalelokhambo. Imali leyo ifaka hlangana nekhamba lokuya begodu nekhamba lokubuya, lokhu kungombana ngiyo into ekulu ekhambeni begodu kanengi ikhambo nofana amakhambo asuke abe made okwenza bonyana afune imali enengi.

Izeluleko engamupha zona kukobanyana azame nofana alinge ukungathengi izinto ezinengi nakakhambako begodu azame nofana alinge ukobanyana angahlali isikhathi eside la ayakhona.

Nangihlela ikhambo elide ngisuka ngibeke imali yokukhamba begodu nemali yokubuya ngeqadi ngibeke imali yokulala nofana yamalalo bengibuye ngibeke imali yokudla.

Lokha amandla weranda nakehla enyuka angaphazamisa ikhambo lomuntu ngokuthi abeke imali ethileko athi nakafika endaweni leyo aya kiyo iranda mhlambe liwe lokho okwenza bonyana imali leyo ayibekileko ingasaba nofana ngithi ingasanela ukwenza lokhu abe afuna ukukwenza. Okhunye kungaba kukobana abhalelwe kubuya lokhanyana imali sele ingasaneli.

Into ekufanele ayazi kukobanyana inarha nenarha ine-currency yayo begodu lokho kwenza bonyana imali nayisuka kelinye ilizwe iya kelinye ilizwe isuke itjhugululwe kungaba kukuthi iba yinengi nofana ibe yincani.

Ngingamyelelisa bonyana alinge ukonga imali ngokobanyana alinge ukufumana isiphaphamtjhini sentengo ephasi begodu alale kumawotela anentengo ephasi.

Umuntu ohlela ukuba nekhambo ngingamyelelisa bonyana ahlale aphethe iinsetjenziswa zokuzivikela ezifana nama- pepper spray ngelimi lesiyeni kanye nama-taser begodu enze isiqinisekiso sokobanyana amathikithi awathengako asemthethweni.

Abafundi labo abazokuvakatjhela inarha yangaphetjheya ngingabayelelisa ngokobanyana basebenzise umaliledinini wabo mihle ukuze bakwazi ukutjheja bonyana imali le yangekhethu eSewula Afrika neyalapho bayakhona e-Tariyana zihlukana kangangani ukuze bahlale bazi bonyana zihluka kangangani.

Kufanele uhlele imali ngefanelo kusese nesikhathi ngombana lokhu kukupha ithuba lokobanyana ubeke imali eyaneleko ukuze ukwazi ukuba namakhambo begodu neendawo zokulala ekukuthi ziyakuthravulisa.

Iintjhijilo abanazo kukobanyana bacabanga ukuthi imali yangekhethu nofana yelizwe labo nabaya kelinye ilizwe izokuba yinengi kodwana lokho esikhathini esinengi akubi liqiniso.

Angeze zalingana ngombanyana kunento ekuthiwa yi-currency exchange rate ekuyinto eyenza bonyana imali ingalingani njengombana iminotho yamazwe ihlukana.

Iye, kubalulekile bonyana azi iimbalo ngombana imali izimbalo.

Into engingayenza ukuzijayeza bonyana imali yangaphandle nofana yangaphetjheya ihluka njani kukobanyana ngi-Google lelo lwazi ngikghone ukwazi nokuthi zihlukana njani begodu kubayini zingalingani.